U tevhela ndaela dza dokotela zwi tshi ḓa kha vhuteamiṱa ndi zwa vhuṱhogwa nga uri arali wa sa ḓi tevhela u tevhela ndaela dza dokotela u nga wana wo no vha muimana u kho vha na ṅwana kana wa vha wo no kumba malwadze wo no ṱanganyisa zwithu u vhuya dokotela a ḓisa nḓaela hedzo u a ḓivha zwine a khou amba nga ha saizi ya dokotela o zwi yela tshikoloni iwe sa muongi wa u tea u tevhedzela zwoṱhe zwe dokotela amba zwone uri u sa khakhe waya wa di vhangela dzi thaidzo.

Khaedu ine dza vha hone yo ḓalaho zwi tshiḓa kha zwa vhuteamiṱa zwibadela zwa muvhuso ndi a uri tshifhinga tshinzhi vhalwadze vha tshi ya sibadela vha vhudzwa upfhi mishonga a huna yo fhela. Zwi amba uri arali ni wa vha wo vheiwa vhetshelwa ḓuvha ḽo upfhi muthu u tea u vhuya nga dzingana a tshi ya nga hedzo dzingana a wana hu tshipfi mishonga a huna ya vhuteamiṱa yo fhela zwi amba uri u tea u humela hayani a songo thusiwa a vhu ya ḽeḽo ḓuvha maybe matshelo ṱhaṅwe matshelo kana mbatshelo a kho ḓo sedza uri na ngoho mishonga yavho yo vhuya kaṋe kha ḓivha hone na hedzo ndi khaedo nzhi dzine dza dza ṱangana na vhalwadze u sa vha na mishonga a sibadela.

Ee zwi a konadzea uri muthu a wanale uri u na vhulwadze ha cancer o ya mutshinini wo sikeniwa vhafumakadzi nga ṅwaha nga ṅwaha vha ya ya vha ita zwinwe zwithu zwi no pfi papsmear na memogram hezwinoni ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine vhari vha tshi ya vha ya dzheniswa mitshini vha sikeniwa upfhi a vha na malwadze na a cancer hezwi ndi zwone zwine vha a kona u wana uri mufumakadzi una cancer ya maḓamu o ya a ita memogram.

Khaedu dzine vhathu vha livhanywa nadzo musi vha khou shumisa vhuteamiṱa ndi zwori vhuteamiṱa vhuya laula muvhili wa muthu muthu u a soko thoma u khwaṱha u ya balelwa u ya maḓuvhani kana vhaṅwe vha ya maḓuvhani vha sa imi vhaṅwe vha ṱutshelwa na na dzangalelo ḽa u ya nduni tshihulwane vhunwe vhuteamiṱa na musi wa vhu litsha zwi a konḓa uri muthu a vhuyelele nḓilani yo ya maḓuvhani nga ṅwedzi nga ṅwedzi kana na u vha ṅwana zwi a mu konḓela zwa dzhia miṅwaha minzhi minzhi.

A tsumbadwadze dza uri muthu u na swigiri ndi u khwaṱha ndi u khwaṱha u sa kho khwaṱha a hu na upfhi mini na u vuwa nga dziphopho kha mukulo ha swifhala ndi iṅwe nḓila yo sumbedza uri muvhili wawe u kho wana swigiri kana u na swigiri na zwilonda zwi sa fholi a dovha futhi avha na mukhavha muhulu hedzo ndi dziṅwe tsumbadwadze dza u vha na swigiri.

Ee ndi zwa ndeme vhathu vha vha muhumbulo vha ṋekedza thikhedzo kha muthu ane a kho bva u wana ndingo dzawe dza malofha dza HIV vha mu ṋekedza thikhedzo ya uri vha mufha maanḓa na thikho yo uri a kone u ṱanganedza nyimele heyi ine avha khayo vhada futhi vha mufha thikhedzo ya uri ubva fha no wana tshi tshitzhili ni tshilisa hani ndi ifhio nḓila yo ita uri vhutshilo haṋu sa muthu vhu leluwe. Vhathu vha muhumbulo futhi vha dovha futhi vha ni thivhela uri ni songo humbulesa ndi songo humbulesa lune nda ḓovhuya na swike hune na ḓo ḓi hatula vhutshilo hanu ni kho balelwa u ṱanganedza nyimele ntswa ine navha khayo.

Ee, vhuteamiṱa ho tea nga maanḓa kha musalauno kha musalauno ri kho tshila kha tshifhinga tshine muthu muṅwe na muṅwe u vho u ḓi ḓivha muvhili wawe u vho ḓivha zwine a khou ṱoḓa, vhaṅwe vha nanga u sa vha na vhana nga vhone vhaṋe u swikela vhutshilo havho hoṱhe vhaṅwe nanga u vha na vhana vha vhavhili kana vhararu. So vhuteamiṱa vhufha muthu tsireledzo u swikela tshiṅwe tshifhinga tshine ene muṋe a ḓo kona ene muṋe a ṋanga uri u kho ṱoḓa u vha na ṅwana uri ene muṋe ha ṱoḓi u vha na vhana zwi amba uri vhuteamiṱa hu vha ho mu tsireledza u swikela ene muṋe a tshi dzhia tsheo vha na vhana kana a ḓi fhedza a songo dzhia tsheo nazwo zwine zwivha zwi songo khakhea zwi amba uri tshenetsho tshifhinga u ḓovha a kho ita vhuteamiṱa kho ḓi tsireledza a tshia nḓuni tshihulwane.

Hai haya maitele a si a vhuḓi ngauri musi vhana vha kha mafhungo a vhuteamiṱa vhavha vha khou ḓi tsireledza kha zwinzhi vhanwe vha vho dzhena kha vhuteamiṱa nga uri madokotela a vha o tou vha vhuya kha vhuteamiṱa. Vhaṅwe vha vha vha kha vhuteamita ngauri vha kho ṱoḓa u ḓi tsireledza uri vha savhe na vhana zwino u vha u vha vhidza maḓabaḓaba zwi vha zwi si zwavhuḓi ndi khwine u tou vha kaidza na vhaisa sibadela tsha vhukuma uri hafha ndi hone hune na nga wana thuso madzuluno ri ni vhavhidze maḓabaḓaba hune vha ḓo fhedza vho ya vha wana thuso fhethu hune a zwo ngo tea.

Khaedu i no ṱangana na vhathu vho no tshila na vhutshilo ha alibino ndi ya uri a vha na nḓila ya u kona u swikelela ṱhodea dzavho dzine vha ṱoḓa, mapfura ane vha ṱoḓa zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa ngauri vhunzhi ha vhabebi vhavho vha ya vhashonela u vha bvisela vhathuni u wa ḓisa vhathuni uri vha kone u humbela zwine vha khou ṱoḓa zwone. Heyo ndi iṅwe khaedu ine ya ita uri vhunzhi havho vha a balelwa u ḓa vhathuni u ḓo humbela zwine vha khou ṱoḓa zwone kana u wana dzavho aralini u tshilisa hani ngauri vhaṅwe vha kha thembela kha hezwo uri vhathu vha albino vha vhulaelwa vha rengiswa muṱhula yavho i vha i na maanḓa.

U ya nga tshenzhemo yanga na nḓivho yanga a hu na mishonga ya tshirema ine ya shumiswa musi muthu o o piḓea mulenzhe nga nnḓa ha ha u to kanda nga maḓi o no kho fhisa na muṋo wa matshelo no u shela kha maḓi ahuna iṋwe mishonga ine nda i ḓivha ya tshirema.

Tshithu tsha u thoma tshine nda nga ita ndi tshi wanulisa uri ṅwana nga o dzhia tsheo ya u ḓi dzhenisa kha zwa vhuteamiṱa, ndiu dzula vhasinaye nda mu ṱalutshedza uri masiandoitwa a vhuteamiṱa ndi afhio na zwavhuḓi zwa khwine zwa muthu ano sisiṱa vhuteamiṱa u bva hafho arali nda wana uri o kha ḓi ṱoḓa u isa phanḓa nazwo zwi amba uri ndi mafhungo o tori maḓuvha awe a tshi swika ri ḓo fhelekedzana ra kiliniki a ita zwone zwine a kho ita ro ṱhavhiwa a ṱhavhiwa hu dzhia dziphilisi a dzhia dziphilisi uri a kone u tevhedza ndaela dzoṱhe dzi a ṋewa nga dokotela a thi tea u musanda ende tea u muvhidza ḓabaḓaba kana muvhidza maṅwe madzina.

Zwina vhuleme vhuhulu ha uri lushaka nga mannḓa vhana vha vhasidzana dzikhomba vha vhe na nḓivho ya vhuteamiṱa vha vhe na nḓivho ya uri vhuteamiṱa ndi mahala kha zwibadela zwavho zwa tsini na dzi na dzi kiliniki, uri a si zwithu zwine zwi a badeliwa vha vhe na nḓivho yori zwi a kona u swikelelea. Vha ḓivhe uri vhuteamiṱa ho ḓo tsireledza vhone kha u vha kha u sa ḓi hwala na uri vhumatshelo havho vhu thithisee nga u vha na vhana vha tshe vhaṱuku hune vhaṅwe vha swika vha vha na vhana vha fhedza vho litsha tshikolo ngauri vha vha si na vhathu vho vha salela na vho hayani vhana vho vhumatshelo havho ha namba havha ho lozwea.

Nḓila ya u ḓi tsireledza kha kha u kavhiwa nga tshitzhili tsha HIV ndi u sa ṱangana na muthu ndi u ḓi dzima wa sa tsha ita zwa u dzhena nduni, kana wari u tshi ṱangana na muthu wa ambara zwitsireledzi hu na zwa vhafumakadzi hu na zwa vhanna tsha vhuraru ndi u to nwa phiḽisi dza u tsireledza tshitzhili tsha HIV uri muthu a si tshi wane tshisa mukavhe.

Vhudzekani ho tsireledzeaho kha zwi tovha zwithu zwine zwa to dzhenisiwa kha kharikhuḽamu ya vhana ya tshikolo uri vha ḓivhe uri masiandoitwa arali ni khopfhi ni kho ita ni songo tsireledzea hu itea mini ni wana malwadze ni vhuya na vhana mara arali ni kho ita no tsireledzea nina nḓivho yo uri u tshi tsireledza o tsireledzisani zwivha zwo zwo vha thivhela kha zwithu zwinzhi malwadze na vhana vha sa ṱoḓeiho.

Ee ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha vhupo ho kwameaho nga miḓalo ya maḓumbu mazikula ine yo sia yo kwashekana dzinnḓu vhathu vha si tshena vhudzulo yo yo kumba zwithu zwoṱhe zwo ṱuwa vho lima ho masimuni vha si tshena tshithu vho vha dzi nnḓu dzo ṱuwa muṅwe na muṅwe o sala o akhamala he vhathu vha fhedza vho to humbela thuso kha muvhuso.

Ndi ḓivha i yone ine vhathu vha tea u shumisa yone ndi ḓivha i yone zwi tshi ḓa kha u teamiṱa i yone iṋe ṅwana muṅwe na muṅwe kana muthu muṅwe na muṅwe u tea u shumisa sa yone ngauri ndi yone i yoṱhe i no tsireledza vhana ya dovha ya tsireledza na malwadze oṱhe ane o fhirela avha o no ḓa nga vhudzekani.

Mbekanyamushumo dza muvhuso u itela u swikelela na u dzula kha dzilafho ḽa HIV and AIDS ḽi takadza nga uri u ya nga tshenzhemo yanga ndi ya uri vhathu havha vh wana dzilafho nga mahala a hu no pfi vha khou badela sibadela uri vhone vha hone dziphilisi dzavho dza dzilafho ḽa HIV zwi amba uri muthu muṅwe na muṅwe u a kona u dzi swikelela ende ngauri ndi mahala zwi amba uri zwi vha zwi zwi zwa vhuṱhongwa uri vha kone u dzi tevhelela ngori vha tshiya hangei sibadela vha swika vha fhiwa nangeletshedzo ya uri dzi tea u shuma hani.

Zwi zwivhangi zwihulu zwa mulilo ndi khanḓele, ndi aini yo siiwa yo paḽakiwa luvhondoni, ndi tshi ṱommbi tsha fola muthu o tshi ḽaṱa ḓakana ndi zwone zwivhangi zwihulu zwa mulilo hezwo.

Ee, ndi vhona nḓisedzo ya zwiḽiwa zwa tshikolo zwa muvhuso tshikoloni i i zwithu zwavhuḓi ngauri havhaḽa vhathu vhana vha tshikoloni vha phakheliwa zwiḽiwa zwa pfushi. Vha phakheliwa zwikolo zwiḽiwa zwine tshikolo tsho ne tshiṋe tshi vha tsho thoma tsha sedza uri zwiḽiwa zwa pfushi ndi zwifhio zwine ra nga phakhela vhana vhashu ḓuvha liṅwe na liṅwe vha dovha hafhu futhi vha inga nga u vha phakheliwa na mitshelo hezwi vhatshi vha phakheliwa zwiḽiwa.